Ngiyabingelela mphathi webhanki. Ngenxa yesimo engibhekane naso sezulu ipulazi lami alikwazanga ukukhiqiza imikhiqizo ngendlela ebengilindele ngayo. Benginesicelo sokuba ibhanke lingisize ngokunginika enye imali linginike nesikhathi sokuthi ngikwazi ukulungisa izinto. Ngikwazi ukutshala futhi, ngikwazi ukwakha enye imali yokuba ngilibuyisele ibhange imali yalo. Ngiyazicela ngokuzithoba.

Ningabantu bomthetho ngidinga ningisize ekutheni ngizithole lezi nkomo. Uma ngingazitholi lezi nkomo okusho ukuthi mina ibhizinisi lami, kuyaphela ngalo. Uma ningangisizi okusho ukuthi mina nabantwana bami bazolamba konke nomphakathi wami othembele kumina. Ngiphila ngazo lezi nkomo. Kubalulekile ukuthi niphume ningisize ekutheni zitholakale lezi gebengu nezikhohlakali ezithathe izinkomo zami.

Into ebalulekile uThomas ekumele ayenze ukuthi ahlalise phansi umphathi wakhe amchazele ngesimo sakho sempilo, amcele ukuthi amunikeze imvume yokuthi ayobona udokotela emtholampilo. Umphathi wakhe uma esesazi isizathu. Umphathi wakhe ngeke abe nenkinga ukumvumela ekutheni aye kadokotela ngoba umphathi wakhe usamdinga e-fit futhi ephila ukuthi abe khona emsebenzini.

ULerato kungcono alalele abalimi abadala ngoba bona sebehambile le ndima isikhathi eside, bazi kangcono okuyikona okuhle nokubi ngalo kolimo. ULerato kuhle ukuthi alalele athathe iziyalo zabantu asebebadala embonini yolimo.

Ezinye zezinto abasebenzi abangazinikeli abalovayo emsebenzini, ukufa kwezimoto ezinganakekelwa, umphathi noma umnikazi webhizinisi uyisebenzisa ngobudlapha imali. Ezinye zezinto ezingalimaza.

Umama uZodwa wenza into enhle kakhulu uma ethatha izinto angasazidingi aziphe abantu abazidingayo nabahluphekayo. Loko kuzogcwalisela izibusiso kakhulu. UNkulunkulu uzombonga ngawo wonke umsebenzi omuhle awenzayo, ewenzela abantu bakaNkulunkulu abaswele. UNkulunkulu usebenzisa yena ukuthi asize abantu ondle abantu, balale, bangalali bengadlile. Lokho kuzomnika izibusiso eziningi uZodwa ngokwakhe.

Lezi zindlela zokudla ziyasiza kakhulu ekutheni ukudla kungasheshi konakale. Kukwazi ekutheni kulondolozeke isikhathi eside nabantu bakwazi ukudla nasemva kwesikhathi eside kungakonakali. Lokho kuyasiza ekuthenini ukudla kongiwe kungalahlwa.

Nakuba ukuvuna ngesandla kuthatha kude futhi kuthatha kancane. Kuthatha isikhathi esiningi kukhiphe imikhiqizo emincane. Ukuvuna ngomshini, kuthatha isikhathi esincane kukhiqize imikhiqizo eminingi kodwa maningi amathuba okuthi kube khona umonakalo kuyo yona le mikhiqizo ekhiwe ngomshini.

Lokho kubalulekile ukuthi uhlezi uwumuntu ukulindele ukukhula nokushintsha ngaso sonke isikhathi. Ukuze ibhizinisi lakho lihlezi libe sesimeni kubalulekile ukuthi ushintshe nezikhathi. Ngesikhathi izikhathi zishontsha uhambisane nezinto ezenzeka ngaleso sikhathi. Uhambisane nethekhnoloji yangaleso sikhathi ukuze ukwazi ukuheha abantu abaningi. Ngoba abantu abaningi bahamba nezimo nethekhnoloji esebenza ngaleso sikhathi.

USenzo kungamsiza kakhulu ukuthi axhumane nabalimi abadala asebeyihambile le ndima ekutheni bambonise ukuthi bona uma befikelwa izikhathi ezinjena baye benze njani ekutheni bonge ukuthi bagwemwe ekutheni imikhiqizo yabo ingonakali. Noma basebenzisa amafriji noma basebenzisa imithi ethile ukugwema ukuthi iy'mpahla zabo zingonakali. Kodwa kumele asebenzise abalimi abadala athole ulwazi kubo.

Ngake ngaba ekushiseni okwedlulele. Kukwenza ungakwazi ukuhlala ugxile entweni oyenzayo, ikwenza ungakwazi ukucabanga kahle, ikwenza umzimba wakho ungakwazi ekutheni ukwazi ukuphola. Uma kushisa kakhulu awukwazi ukugxila entweni oyenzayo, awukwazi ukugxila ezintweni zesikole. Kukwenza ungathi ungafisa ukulala ukhathale kakhulu, nengqondo yakho iyakhathala, ayikwazi ukunaka lokho okubalulekile ekumele angabe iyakunaka.

Ngikhungatheke kakhulu ngokuba konke umzamo yami emikhulu kangaka, ebekade ngiyizamile ayiphumeleli ngale ndlela ebengilindeleke ukuthi izophumelela ngayo. Ziningi izinto engizibhekile. Kumele ngikwazi nokubheka imali ekuyiyona ezongilahlekela. Abasebenzi ekumele bahole, nazo zonke izindleko engizobhekana nazo zanyanga zonke ekumele zikhokhwe. Uma imiphumela ingemihle yezinto engiy'tshalile imali ezongena ayizukwanela ukufeza zonke izidingo zebhizinisi.

Kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi ukuxhumana nabanye abalimi ukuze nikwazi ukubonisana, nikwazi ukuhlanganisa nikhuthazane nomunye nomunye akwazi ukukhuthaza abanye ngokubatshela abazise izingqinamba yena adlula kuzona. Abalimi asebekhulile nabakade babakhona kulo mkhakha bayakwazi ukukhuthaza abalimi abasafufusa ekutheni bakwazi ukubona ukuthi noma izingqinamba zingaba khona kanjani. Yiziphi iy'ndlela oyozisebenzisayo ukwazi ukudlula kulezo zingqinamba? Nokuthi ungapheli amandla, ukhuthale njalo.

Ziningi izingqinamba abalimi ekumele babhekane nabo, njengokuthi kumele bagade izilwanyana noma izinambuzane eziba esemhlabathini ezingenza izitshalo zabo zingakhuli ngendlela. Ezinye zazo ezifana nezimvukuzane, izilwanyana ezidla izitshalo ngaphansi komhlaba, ezinye zezingqinamba abalimi ekumele babhekane nazo. Okunye nokunye, kufana ne-weather. Isimo sezulu singadlala indimo enkulu ekutheni abalimi bangakhiqizi imikhiqizo abekade beyilindele.